Musi hu tshivha na migwalabo ya mabasi kana mabisi, vhathu vha tea u ṱavhanya u wana thandululo uri vhathu vha sa vha sa lenge u wana zwiṋameli, or vha sa tambule zwiṋameli zwa uya mishumoni.

Migwalabo ya mabisi ivha i tshi khou vhangwa ngauri tshiṅwe tshifhinga hu yavha na usa anḓana ha u gonyiswa ha masheleni ha vhaṋameli, kana u savha na na mbadelo yone ya vhathu vha mabisi.

Ee, zwo no itea tshifhinga tshinzhi vhukuma ndono kwamea nga migwalabo ya mabisi musi ri tshi khou uya zwikoloni, zwa ita uri na zwikolo zwi sivhe hone nga ḽeḽo ḓuvha.

Tshenzhemo yanga ngaha vhupo ha thekhisi, ndi uri thekhisi shangoni ḽine nda dzula khaḽo dzi konḓa vhukuma uri dzi wanale, ngauri khamusi zwivha zwi khou itiswa nga bada.

Ndi ngauri tshiṅwe tshifhinga zwibisi zwiṱuku azwi imi fhethu huthihi, na hune ha ima dzithekhisi kana heneya mabisi mahulwane a zwiimi fhethu huthihi na hune ha ima dzithekhisi.

Ndi khaedu nnzhi vhukuma dzine wa ṱangana nadzo musi u tshi khoyo ṋamela dzithekhisi, tshiṅwe tshifhinga dzithekhisi dza hone dziḓa dzo ḓala fhedzi au tei u kombetshedza u ṋamela yo ḓala, ngauri huna zwinzhi zwine zwa nga itea phanḓa.

Ahuna tshiṱori tshine ndavha natsho tshine tsha itea kha nṋe ndo ima vhuima thekhisi, nga nnḓani ha uri thekhisi dzia lenga wa humbula na humela hayani dzi sa khou wanala tshifhinga tshilapfhu.

Ndi vhona unga dzithekhisi dzi tovha nnyi uvha nnzhi muvhunduni, uri hezwi dziṅwe thekhisi dzi tshi khou ṋamedza dzi tshi khou ṱuwisa vhaṋameli dziṅwe a dzivhe dzi tshi khou vhuya dzi tshi khou sielisana na dziṅwe, uri na vhaṋameli vha sale vho farea zwavhuḓi.

Vhuponi ha ḓoroboni dzithekhisi dzi ḓo dzi dzula dzo ḓala vhukuma, ahu shayi thekhisi fhedzi wa ḓa vhuponi ha mahayani Afurika Tshipembe thekhisi dzi konḓa vhukuma, unga ḓi ima mithethe i vhalaho vhukuma usa khou wana thekhisi.

Mushumo une wa itwa vhuima dzithekhisi ndi u tshekana na vhathu uri vha khou ṋamela thekhisi yone na, or vha khou ṋamela isi yone vha dovha hafhu vha i badeliswa na dzi tshelede musi vha sathu ṋamela thekhisi, i dovha ya ita uri na tshitshavha tshi takale vhukuma ngauri vhavha vhatshi kho ita mushumo wavhuḓi.

Hai athi thu kwamea nga mugwalabo wa tshenzhemo ya vhu bisi ya bisi ṱhukhu, kanzhi hu itea dza mabisi mahulwane not bisi ṱhukhu.

Ahu thuvha na mugwalabo wa bisi ṱhukhu vhuponi hanga, na mugwalabo ine ya itea i itea kule na vhupo hune nda dzula hone.

Migwalabo ya thekhisi i kwama vhukuma vhathu vhane vha vha na mabindu kana vhane vha vha vha khou ya mushumoni ḓuvha na ḓuvha, ngauri avha koni u wana zwiṋamelo ngauri heḽo ḓuvha thekhisi dzi ḓovha dzi sa khou shuma nga nṱhani ha migwalabo.

Vhahulwane vha milayo vha tea u vhona uri thekhisi dzi khou vhuyelela badani u tshimbila hutshi kha ḓivha na tshifhinga, ngauri a zwi fari zwavhuḓi vhadzulapo na vhashumi.

Vho radzithekhisi vha tea u shuma na huna migwalabo u itela uri husa thivhiwe na dzibada, ngauri zwi thithisa vhathu vhanzhi vhukuma na vhadzulapo zwi avha thithisa na kha mishumo yavho.

Ivha i tshi kho thivhela vhathu uri vha songo ṋamela na dzibada dzivha dzo thivhiwa, zwine zwa sia zwi si tshavha zwavhuḓi kha dzithekhisi dza bisi ṱhukhu.

Huvha husina nyambedzano dzavhuḓi vhukati ha dzithekhisi musi huna migwalabo ya tshifhinga, u wana ho novha nadzi nndwa usa ḓivhi uri dzi bva gai dzikhakhathi dzivha dzono ḓala vhukuma.

Mbadelo dza thekhisi vhuponi hahashu ndi vhona unga dzi khwiṋe, na ngori mivhundu ya hone i kule u fana namusi u tshi khobva vhuponi hahashu u tshi khoya vhuponi ha ḓoroboni, ndi vhona unga mbadelo dza hone dzo tea ngauri muvhundu ndi muhulwane.

Hone hu tshi thoma u engedzwa mbadelo dza zwiṋamelo, a zwongo mpfhara zwavhuḓi ngauri muthu uvha ono ḓowela mbadelo ya kale, u fhirisa mbadelo ya ntswa ya tshiṋamelo tshetsho.

Zwi nṱuṱuwedza uri u gonya ha mitengo ya thekhisi, zwivha zwi tshi khou ita uri navha dzithekhisi vha ḓo kona u hola muholo u vhonalaho vhukuma, na ngauri vhathu ndi vha u thusana riṋe mbadelo i tshi khou gonya navha thekhisi vha vha vha tshi khou kona u benefitha tshiṅwe tshithu kha dzedzo dzimbadelo dzashu.

Ubva tshe nda vha hone a thi thu dzula ndi tshi khou ḓi wana ndi khou namela ṱireni fhedzi ndi vhona unga zwi takadza vhukuma u ḓi wana ni tshi khou namela ṱireni kana ni sa khou namela dzi thekhisi na u tshintshavho tshinamelo.

Ngauri u lugisa zwiṱitshi zwa dzi ṱireni zwi nga zwi nyaga masheleni manzhi ende zwi ita uri vhathu vha fhedze vha tshi vho shumisa zwiṅwe zwiendedzi nga nnḓani ha metro trail.

Tshidimela tshi takuwa nga tshifhinga tsha dovha hafhu tsha ṋameliwa nga tshifhinga a zwingi zwiṅwe zwiendedzi muthu u tea u ḓi lugisela hu tshi kha ḓivha na tshifhinga uri tshi sa musi siye.

Ndi vhona unga u thivhelwa ha uri mbalo ya vhathu tshidimelani i songo ḓala ndi musi ho ḓisiwa zwidimela zwo vhalaho vhukuma uri vhathu vha sa ḓale kha tshidimela tshithihi, ndi vhona unga na masheleni ane a badeliwa ndi maṱuku vhukuma u fhira a zwiṅwe zwiendedzi.

Ndi vhona ungari vhaṋameli vha a takala vhukuma musi vha tshi khou tshimbila nga tshidimela ngauri hu vha hu na vhathu vhanzhi vhane vha sa vhaḓivhe vhane vhaṅwe vha thoma u ḓivha na hanefho nga ngomu, fhedzi tshiṅwe tshifhinga tsha sa vhe tshavhuḓi ngauri uya wana na vhugevhenga vhu tshi khou itelwa hanefho nga ngomu.

Nga ngeno dzi e-hailing a dzi thu thu vha hone nga yeyo nḓila ngauri a huna bada ine ya nga tshimbila goloi dzine dza nga dzi uber kana dzi bolt.

Mitengo ya dzi uber kana dzi bolt ndi vhona i mitengo i fhasisa vhukuma i thusa uri muthu a sinaho tshi endedzi kana tshelede ya thekhisi a shumise uber ngauri i vha yo mu leludzela vhukuma zwi tshi ḓa kha sia ḽa masheleni.

Ndi vhona zwi zwa ndeme u sherela khonani kana muṅwe muthu wa tsinisa musi ni lwendoni nga dzi uber kana dzi bolt ngauri tshiṅwe tshifhinga huvha husi vhathu vha vhukuma vha a khidinepa vhathu kana vha ita zwinwe zwithu zwo bvaho, ndi zwa ndeme u ḓivhisa khonani yanu kana muthu wa tsini tshiṋamelo tshe na tshi namela.

Ndi vhona zwi songo tea uri vhathu vha dzi thekhisi vha lwisane na vhathu vha bolt kana uber ngauri navho vhavha vhatshi kho shumela miṱa yavho.

Uri vha kone u ḓivha hune vhaṋameli vha khou ya hone a si vhoṱhe vhathu vhane vha ḓivha hune vhathu vha vha khou ya hone ngauri vhaṅwe vha vha vha tshi khou uya kule vhaṅwe vha tshi khou ya tsini vhathu vha vha vha tshi khou ya fhethu ho fhambananaho, ndi zwa ndeme u shumisa GPS uri u sa laṱe khasiṱama kana vhaṋameli vhawu.

Ndi nga takalela mureili ane a dzula a khou amba na vhathu ono sea ngauri ndi zwa ndeme u ḓivhana na mureili u itela uri na nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha u dovhe u muvhidze ngauri tshumisano vhukatini hau nae naye yovha i ya vhuḓi vhukuma.

Ndi vhona unga a zwo ngo leluwa uri ndi dovhe ndi wane tshithu tshe nda tshi sia kha bolt kana uber murahu ngauri u wana tshiṅwe tshifhinga u nga si tsha vha wana vhathu kana muthu o no tshi shumisa.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme uri mureili wa bolt a a a vhe na thendelo i no bva kha nṋe munameli ngauri hu na vhathu vha sa anḓani na mizika miṅwe na miṅwe vhaṅwe a vha anḓani na phosho.

Ndi vhona zwi songo tea uri muthu wa thekhisi a lwisane na muthu wa bolt kana uber ngauri navho vhavha vhatshi kho pandela miṱa ya u fana na muthu ane a kho reila thekhisi a tshi khou pandela wawe muṱa.

Ngauri nga dzi wekende hu vha hu na tshomelo vhathu vha vha vha hone mahayani u fhirisa vhukati ha vhege.

Ndi pfha zwi zwavhuḓi vhukuma u ḓivha uri na vhafumakadzi vha khou phandela miḓi yavho u fhirisa uri vhaṱwe vha tshi khou phandeliwa nga vhakalaha vhavho kana vhana vhavho fhedzi zwi ita uri na riṋe vhafumakadzi ri ḓi pfhe ri na vhuimo.

Ngauri u wana muthu a tshi kho ḽela nga ngomu goloini a si ya zwithu zwawe hanefho nga ngomu u tshi amba u do u vhudza uri ndi muṋameli ndi khasiṱama ahuna zwine nda tea u amba ngauri muthu u vha a khou badela, ndi vhona zwi songo tea uri muthu a ḽele goloini ya muṅwe muthu u itela uri i vhe yo kuna musi na vhaṅwe vha tshi ḓo ṋamela.

Ee, ndi vhona zwo tea uri u gonya mutengo ngauri tshiṅwe tshifhinga u wana vhathu vha dzi uber vha tshi kho tea u badela maṱhirafiki uri vha fhire.

Ndi nga mu eletshedza uri musi a tshi renga zwiambaro uri zwiambaro zwawe zwi swike zwi dzhia maḓuvha mangafhani u swika mangafhani nahone u badela shapping ya vhugai uri zwiambaro zwawe zwi vhuye.

Ngauri u wana uri zwi vha zwi tshi khou bva zwi kulesa vhukuma uri zwi ḓe zwi swike ngeno hune muṋe wazwo a vha hone ndi ngazwo zwi tshi dzhia tshifhinga tshilapfhu.